Ngokuveza ihlangothi kanye nokuveza imihlobo emibili yedatha. Kutholakala bonyana kunomhlobo wedatha okhamba bonyana ngu-twenty MBPS begodu kube no-fifty MBPS lokhu kuveza bonyana i-speed namkha ukugijima kwazo zobabili zigijima ngehlangothini eliphezulu khulu, kanti-ke imihlobo le yedatha kulokha nagade kuvela bonyana inani lakhona lingathengiselwa kuyiphi inani yemali. Kanti-ke abantu namhlanje bathenga idatha elincani khulu kuthi-ke ngale laba abasebenzisa iintolo kanye nalaba abaneentolo ngemakhaya njengabantu abavela kwamanye amazwe, kanti-ke labo abantu abangamaphandle baberegisa idatha eliphezulu khulu begodu begodu lokhu kutjho bonyana idatha ngilo eliberegiswa khulu namhlanje epilweni yanamhlanje yomhlobo yemibili kuba nedatha eliphezulu kube nedatha elincani.

Sanibonani masikhulumeni nge-Wi-Fi, i-Wi-Fi ibasiza njani abavumi? Lokha nagade ungumvumi kuqakathekile bonyana ufumane i-Wi-Fi yakho ezokuhlala ngekhaya, kanti-ke uzoyiberegisa nalokha nagade ufuna ukukhipha izingoma zakho namkha lokhu ozabe ukuvuma ngendlela yokobanyana woke umuntu akghone ukubona into oyenzako. Kanti-ke lokho ungakwenza njani? Ungakwenza njengalokha nagade usebenzisa indlela esimanga sokobanyana ukwazi ukukhombisa abantu into oyenzako, lokhu kuzokwenza bonyana woke umuntu nagade afuna ukwenza into, nagade afuna ukubona into oyenzako akghone ukuyibona eenkundleni zokuthintana lokho kuzokusiza khulu umvumi bonyana akwazi ukuthengisa umvumo wakhe eenkundleni zokuthintana, kanti-ke abantu bakwazi ukuwuthanda begodu bawu-enjoye ngendlela esimanga.

Ngokutjho nangokuveza ihlangothi, abalingisi bamafilimi abanye bagcina sele bahlotjaniswa nendima abayilingisako efilimini lelo. Lokhu kungabangelwa yini na? Namkha kubayini bahlotjaniswa nendima abayilingisako? Kulelo filimu kungenzeka kobanyana indlela sele abalingisi labo benza ngaleyondlela kungenzeka kobanyana yena ekutheni ekukhuleni kwakhe namkha isikhathi njengoba sikhamba, sele adlule eentweni ezinengi khulu, lokho okutjho kobanyana sele ayokuhlotjaniswa nalelo nalelondima abayilingisako efilimini lelo. Okutjho kobanyana kungamfanele muntu loyo namkha umlingisi loyo ozabe angene kulelo filimi, angakghona ukuyilingisa ngendlela efaneleko. Kanti lokho okutjho kobanyana kungamfanele kobanyana adlale leyo ndima.

Idatha libiza imali ephezulu khulu kanti-ke lokhu kuvela ngani na? Kuvela ngalokha nagade kuba nabantu namkha abosomabubulo namkha-ke abaphathi bezehlelo lelo lamadatha kanti-ke bakwazi ukwenza imali ngendlela esimanga namkha ngendlela engayo iliqiniso. Kanti-ke esikhathini sanamhlanje kutholakala kunabantu abanengi khulu sele basebenzisa idatha ngendlela yokuthi kangangokuthi babanabomaliledinini namkha-ke abofunjathwako wabo, ngibo abasebenzisa idatha elinengi.

Kungonobangela wokobanyana abantu abasebenzisa abofunjathwako abasebenzisa idatha elinengi, sele bazokukghona ukubonyana basebenzise idatha elinengi kanti-ke lokho kuzokuya ngani na? Esikhathini sanamhlanje kutholakala bonyana labofunjathwako abaphathwa babantu kungenzeka kobanyana ungaba mumuntu onemali namkha ubemumuntu onganayo imali kanti ke abantu abaziinjinga namhlanje ngibo abasebenzisa idatha eliphezulu khulu begodu bayakwazi kobanyana liqakatheke kangangani. Kanti-ke lokhu kutjho kobanyana ebantwini idatha liqakatheke kangangokuthi bakghone ukuthola ulwazi ngalokhu okunabileko namkha ngalokho ebafuna ukukwazi ngeendaba namkha-ke ngalokho okwenzakalako ngenarheni yangeSewula Afrika.

Okuqeda idatha khulukhulu ngilokhu lokha nagade uzokubukela amavidiyo kufunjathwako wakho kanti-ke lokho kuza njani na? Kuza njengalokha nagade ungumuntu othanda ukubukela i-TV kanti-ke lokha nagade i-TV sele ingakuthandisisi namkha wena sele ungayithandisisi, uzokuvula ufunjathwako wakho ubukele amavidiyo kanti-ke lokho kuzokwenza kobonyana usebenzise idatha eliphezulu khulu begodu uliqede idatha lakho namnyana namtjhana ulisele ulithenge ngemali ephezulu.

Umuntu ngamunye ophatha ufunjathwako usebenzisa idatha liphezulu namkha-ke idatha elifunekako libiza imali ephezulu, kufuze angabukeli amavidiyo ngofunjathwako wakhe. Kanti-ke lokho kuzokwenza kobanyana awonge idatha namkha-ke abulunge idatha ngendlela efaneleko. Umuntu lokha nakazokubulunga idatha lakhe ukuze lingapheli msinyana, kufuze athumele imilayezo ngesikhathi begodu nangendlela efaneleko kanti-ke ukubukela amavidiyo nalokhu okhunye kufanele angakwenzi, lokho kuzokwenza kobanyana idatha lakhe libulungeke begodu lingapheli msinyana.

Lokha nagade umuntu azokuphelelwa lidatha, kuyenzeka kobanyana lokha egade akwenze ngasikhathi sinye kuzokuphelela endleleni begodu angeze kuye lapho kufaneleke kobanyana kufinyelelwe khona. Kanti-ke nawumumuntu ogade ufunda, njengomntwana isikolo ofunda ngeyunivesi, lokho kutjho kobanyana lokho ogade ukwenza kuzokujama tere begodu kungayi lapho kufanele kuye khona, ngaphambi kobanyana uthenge idatha. Kuzokufika isikhathi lapho sele sewuthenga khona idatha kanti-ke kuzokuthoma phasi begodu kuzokwenza kobanyana izinto zakho uzithomelele phasi ukuze zikwazi ukuya lapho kumele zifinyelela khona ngasikhathi esifaneleko.

Abantu elidatha balithenga ngofunjathwako wabo. Kanti-ke kuyenzeka kobanyana esikhathini sanamhlanje abantu sele bakhamba bayokuthenga idatha ngeentolo namkha-ke lapho kufaneleke bayokubhadela khona. Kanti-ke lokha nabagade bazokubhadela, babhadelela isikotlelo namkha-ke lokhu egade kusesekhaya kuvulelekile kobanyana abantu bayisebenzise, okubizwa bonyana i-Wi-Fi. Lokho kwenza kobanyana abantu bakhambe bolithenga lapho idatha ukuze babenalo idatha ngekhaya.

Sele libiza khulu idatha lasenarheni iSewula Afrika namhlanje kanti-ke emalangeni wanamhlanje ngakho sele libiza amaranda amathathu ngalinye idatha. Kanti-ke lokho okutjhoko kobanyana ukuya phezulu nokuya phezulu idatha sele lidura khulu, okwenzeka kobanyana lokhu ebakufunako kufaneleke bakhambe bayokubhadelela begodu bakwenze ngendlela efaneleko.

Idatha kufaneleke bonyana libize imali ephasi, elilinganiswa lapha ematjhumini asithandathu ngalinye i-gigabyte. Lokho kuzokwenza kobanyana sele nawumntwana wesikolo ukwazi ukufunda nangendlela efaneleko. Kanti-ke nagade ungumntwana wesikolo begodu wenze izinto zakho ngendlela efaneleko begodu ufunde ukwazi ukuphasa begodu ubhale nalokhu ababelethi namkha-ke abotitjhere bakho abakutjela khona.